Yebo, ngiyacabanga ukuthi bayaluthola usizo emtholampilo ngokwanele ngoba-ke mase sibuyela emuva wonke umuntu unalo ilungelo lokuthi athole usizo emtholampilo, noma ngabe uwumuntu onjani.

Ngiyacabanga ukuthi manje Vusumuzi, uyibonile imiphumela yakho yesifo sofuba. Ngiyacabanga ukuthi manje uzokwazi ukuthatha amaphilisi wakho iy'nyanga eziyisithupha ungajampisa. Ngiyazi mase uqedile lapho uzobe usululeme.

Yah ngiyacabanga ukuthi i-fixed-dose combination iya noma ubani umuntu onalesisifo sofuba uyakwazi ukuthi ayithathe kodwa ngoba isifo sofuba sine-stage sineyiteji. So ngiyacabanga ukuthi individualized treatment plans ile enikezelwa umuntu asuke aqondane naleso sifo esisuke simbhekile sikhathi.

Okokuqala kuyaziwa ukuthi umuntu onesifo se-COVID-19 esikhathini esiningi isuke iphatha umuntu esekhulile, futhi iy'mpawu zakhona umuntu maye ephelelwa umoya ejuluka yila ubona khona ukuthi isifo sesimbambile. Futhi enye into ngoba umuntu makaya emtholampilo uyayithatha i-BP so kuya kuhluke ukuthi i-BP yakhona.

Yebo, bakhona abantu abafana nalaba endaweni yangakithi. Into yokuqala bafike bayenze bafike babheke ukuthi ugogo ukwazile ukuthi adle ukudla kwasekuseni na? Bese bayaqhubeka bazichaze ukuthi bangabobani, baze ngane, basuka muphi umtholampilo? Bese-ke bakwazi ukubuza umuntu osekhulile ugogo, bambuze ukuthi khona mhlampe ezinye izifo ezimuphethe ngaphandle kwalezi esezibhalisiwe phansi.

Ngiyacabanga ukuthi ikhansela lenze umsebenzi omuhle kakhulu ngoba-ke izalukwazi nabomama abaney'ngane ey'ningi bayakwazi ukuthi bafikelele emtholampilo. Abantwana bathole ukusizakala, nabantu abadala abangeke bakwazi ukufinyelela emtholampilo ngoba esikhathini esiningi imitholampilo ikude nasendaweni yokuhlala.

Bukeka ngiyiqhawe ngabukeka ngiyiqhawe okokuqala yilokho. Okwesibili ngiyacabanga ukuthi akuwo wonke umuntu ofuna ukufunda ngezempilo kodwa-ke kulaba abazobe banomdla wokufunda ngalokho ngizokwazi ukuthi ngibachushise mayelana nokuthi ngiqale ngezinto ezibalulekile, ngezinto ezibalulekile ngezinto ezibalulekile mhlampe izinto ezifana nokuqala amaphrojekthi azokwazi ukubalekelela ey'ntweni ey'ningi ngaphambili kokufunda ngezempilo.

Okokuqala wonke umuntu unemizwa, into futhi esengiyiqaphele abantu abakhubezekile baney'ntliziyo ey'ncane. Okokuqala nje indlela engizomngena ngayo lo muntu ngaphambili ukuthi ngithini. Into engizoqala ngiyisho nje kuyena futhi into engingayenza mhlampe singaqala ukuxoxa ngezinto yena azijabulelayo. Noma angitshele ukuthi yini iphupho lakhe mhlawumpe noma yiziphi izinto waye ngazenza maye ngabe waye ngakhubazekile. Mhlawumpe nje ngiqale lapho siduduzane ngaphambili kokuthi ngenza okuthile.

Okokuqala abantu umuntu okhubazekile into engiyibonayo makahleli kuleso sihlalo, uzizwa ngathi akuyilutho. Kodwa-ke uma ngathola mhlawumpe ithuba lokuthi ngikwazi ukuklama ngingamtholele mhlampe isitulo esingakwazi ukuthi sikhulume sikhulume noma sikwazi ukuphendula imibuzo esuke naye angabulawa isithukuthezi. Ngiyacabanga ukuthi lokho kungaba okokuqala engakenza.

Imithi ye-TB ibaluleke kakhulu. Ngingamgqugquzela ukuthi athathe imithi yakhe ngendlela efanele nangesikhathi esifanele agweme izinto ezingahambelani nale sifo abhekane naso.

Siye sitshelwe mhlawumpe izinto esizifundayo ukuthi umuntu uma ebambekile kakhulu ezizwa ngathi ufuna ukulala ngibe ngimuphaphamisa, ngibe ngimuxoxisa ukuthi angalali angade azumeke kuze kufike isikhathi sokuthi i-ambulensi ifike. Noma-ke ngibize abomakhelwane bakwazi ukuthi bangilekelele kuleso simo. Mhlampe ukhona umuntu mhlampe mhlawumpe angaba khona umuntu onolwazi olungaphezu kunaleli engizobe nginalo ngaleso sikhathi.

NjengoSifiso owomnyango wezempilo, ngingajabulela ukwazi ukuthi imigqa emide niyigwema kanjani? Noma niyibeka kanjani ukuthi.

NjengoSifiso woMnyango Wezempilo, ngingajabulela ukwazi ukuthi imigqa emide niyigwema kanjani? Nokuthi wonke umuntu ogulayo oze ngezifo ey'hlukile nibabeka kanjani?

Ngiyacabanga ukuthi imiphumela emibi kuya ngomuntu ukuthi usuka phatheka kanjani ngaleso sikhathi. Kodwa-ke imiphumela emibi esikhathini esiningi ukuthi mhlampe umuntu ahambiswe isisu, angedle lutho.

Ngiyacabanga ukuthi imbiza siney'mbiza ey'hluka hlukile. Nganginenyongo ukuphuza ukuqala kwami ukuphuza imbiza, nganginenyongo. Ngayiphuza imbiza ngamele ukuthi isebenze. Imbiza ngathulula, le engangiphuza iyathululisana. Le ngangiphuza iyathululisana. Ngathulula ubusuku bonke, kodwa-ke angikhalazi ngoba ngathi ngivuka ekuseni ngangisengiphilile ngumqemane. Zange ngize ngiphathwe yisisu uma ngadle into engangilungele emzimbeni wami noma umzimba wami ungayifuni.